Mabhanana, ma-apula, maperegisi, mumengu, ma-orentji, mapiyere, yipopo, yikhabe, yigwava, mrubheyi.

Iinthelo ezitjalwako emphakathini, zisiza ngokuthi imindeni ibe nokudla ekutholako ngobuduze, ngaphandle kokobana ithathe imali iyokuthenga. Zisiza nabantu abathengisako emphakathini ukuthi bangasaya kude nabafuna ukuthenga isitoko, sabo basithole emphakathini. Ziyasiza begodu nabantu abatjha abangaberegiko, ukuthi bathole umberego. Bayakghona ukuthi batjale iinthelwezi, bese bayazithengisa bese kuba nemali ebayitholako ngekhaya. Ziyasiza begodu khulu ekwehliseni ukUberegiswa kwemali emphakathini, ngombana izinto azisafuneki ukuthi abantu bakhwele bayozifuna kenye indawo, kodwana bazithola khona emphakathini. Nokudla nakho kuba kunengi emphakathini.

Iinthelo kukudla okutjalwako, begodu kudliwe babantu, kuthengiswe. Iinthelo kukudla okuphana amandla. Iinthelo kukudla okuvikela emagulweni.

Yikhabitjhi, mazambana, yibhutata, mrorho netamati.

Ngithanda umengu.

Iinthelo yipilo yomuntu, zisiza bonyana zimnikele amandla nakazidlalako. Ziyasiza begodu ekuvikeleni amanye amagulo, njengamagulo wehliziyo. Kukhona nezinye-ke iinthelo, ezivikela amagulo afana nekankere, zinikelana amavithamini, begodu ziyamsiza umuntu kobana avikeleke emagulweni, ziphana namandla.

Nawudla iinthelo qobe langa amasotja wakho womzimba ayavikeleka, begodu lokhu kuzokwenza bonyana uvikeleke emagulweni athile njengewehliziyo.

Ma-orentji, malamune, manaritjisi, madribe nerharinadi.

Ma-apula, mumengu, magwava, likhabe, namaperegisi namkha namapentjisi.

Umrula nomgade weemfene.

Iye kulungile bona abentwana badle iinthelo qobe lilanga, ngombana zizobapha amandla, begodu nezakhamzimba zabo zizokuhlala ziphephile bazokuvikeleka, begodu nemagulweni.

Amaqhegu neenlukazi, kubaluleke khulu bona badle iinthelo qobe lilanga, ngombana bona amandla wabo sekehlile. Ukudla kwabo iinthelo qobe lilanga kuzobasiza bonyana babe namandla, kuzobasiza begodu bonyana bavikeleke emagulweni, njengombana kulula for bona kobana bathole amagulo.

Ibhanana sithelo esigobekileko, esitjheli namtjhana esihlaza. Siyasiza begodu-ke ukwehlisa isibhorho nanyana amathumbu nakabophekileko, sisiza khulu, begodu siyasiza nangesifo sehliziyo ukuthi silulame. Siyasiza ukukwenza ukuthi usuthe nawusidlako, siyasiza begodu nemathambeni.

Linombala osarulani namkhana otjheli.

Yi-vitamin C, ne-vitamin B six.

Livikela, ihliziyo emagulweni namkhana ukugula kwehliziyo.

Yibhanana, mumengu, yi-apula, yipiyere, yiperegisi.

Azikho iinthelo okateleke bona uzipheke ngaphambi kobanu uzidle, ngaphandle kwemirorho kwaphela.

Madribe ahlaza, avokhado, magwava nepiyere, ma-apula ahlaza.

Yistrubheri, yirasibheri, yitjheri, yirharinadi ne-apula elibovu.

Ibhanana, mumengu, yipenabhula, yilamune nephopho, ilamune namkhana iswiri.

Ihabhula lingakusiza ngokwehlisa umzimba, lingakusiza begodu ukukupha amandla. Liyasiza-ke begodu ekulweni nokugula kwe-asthma, lingakuvikela begodu nekuguleni kwekankere. Liyasiza-ke begodu nemkhumbulweni, ukuthi lenze umkhumbulo wakho ucabange kuhle. Liyasiza nokwehlisa amathuba wobulwele betjhukela, lisiza khulu begodu nehliziyo likupha namandla, likupha nevithamini C.

Ehabhuleni, ungathola i-vitamin C.

Iye kunomthelela omuhle, ngombana kukhona nalapho abantu abatjalakwaba abakuzuzako njengemali, begodu kukhona esinye iskhathi iinthelwezi ziya kamanye amazwe. Ngalokho-ke kwenza kobanyana inarha yethu ibe nemali, ngombana ithengisela amanye amazwe, begodu kuyasiza kobanyana abantu bangatholi kude iinthelo, ezizokwenza bonyana iimpilo zabo zibe sezingeni elirerhe. Kuyasiza begodu bonyana abantu benarheni yekhethu iinthelo bazithola khone eduzane ngaphandle kokobana bezwe bonyana zikamanye amazwe, begodu nabantu abatjalako bayayenza iimberego for ilutjha elingaberegiko, so landisa nemiberego ngapha ngenarheni yekhethu.

Ma-apula, maperegisi, malamula, mabhanana, ma-aprikosi, madribe, yi-cherry nekiwi.

Ipopo.

Awa ukudla iinthelo ngekhe kwamgulisa umuntu, ngombana iinthelo kungizo ezenza umuntu avikeleke ekuguleni. Zipha umuntu amandla wokuthi avikeleke ekuguleni, namasotjakhe womzimba avikeleke ekuguleni. Ngakho-ke angekhe zamgulisa umuntu.

Iye umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya. Athole izinto zokuzitjala akghone ukutjala ekhaya yena ngokwakhe, bekazithelelele ngamanzi wakhe ukuze zikhule.

Ikiwi sithelo esinombala ohlaza ngaphakathi nawusivulileko, begodu sithola sineentanganyana ezincazana. Ngaphandle-ke ngokombala sinombala onsundu kodwana sisithelo esingakaqini khulu nawusithintako.

Ikhokhonadi sithelo esinombala onsundu ngaphandle, nawusivulako ngaphakathi, uzokufumana umbala omhlophe.

Lisiza umzimba ngokuthi liwunikela amandla, begodu namasotja womzimba ayakghona ukuthola amandla evithaminini elitholakala ekhokhonadini.

Umengu-ke ngokombala uba sarulani nasele sewudleka, kodwana nawungakarhabi ukudleka ungakavuthwa, uba nombala ohlaza ngaphandle. Umengu uyatjaliwa emakhaya, nawuwuvulako ngaphakathi unentanga yinye ekulu, kodwana nawuwudlako udla lokhu okusarulani okungaphezu kwentanga le, nasele sewuqedileko ukudla bese ulahla intanga le, yomengu.

Umengu-ke ivithamini elitholakala kiwo liyasiza khulu ngamehlo, ukuthi umuntu akwazi ukubona kuhle, begodu-ke liyasiza khulu ngesigayo sakho sokudla ngemzimbeni. Lisiza khulu nakhona ukuthi linikeze amasotja womzimba amandla. Liyasiza khulu-ke nalokha umuntu nakafuna ukuthi ehle emzimbeni, liyamsiza khulu umuntu umengo, begodu lenza umehluko omkhulu khulu emathambeni womuntu ukukhula.

Ikhabe ngokombala ngaphandle sisithelo sihlaza, kodwana nawusivulako ngaphakathi uthola umbala obovu, begodu sineentangana ezincani. Nawulidlako-ke ikhabe uthola linetjhukela enengi, begodu ngesikhathi esinengi lidliwa lokha nakutjhisako ehlobo.

Ziingwenya, mgadeemfene, mrubheyi, mrula, mtswiri

Mapentjisi, yikiwi, mabhanana, mahabhula nomengu.

Yi-avokhado, malamune, ma-naartjies, yiswiri nerharinadi.

Ilamune sithelo esi-orentji ngokombala, sidliwa khulu ebusika nakumakhaza, ngombana yisikhathi sakhona sokobana sikhule ngaleso sikhathi.

Livikela amasotja womzimba begodu liwaphe amandla angezelelekileko ilamune.

Uhloma ehlobo, ngombana umengu udinga ilanga kobanyana ukhule. Iye-ke ehlobo kukhona ilanga, nezulu linengi umengu nawo uba mnengi ngesikhathi sakaNobayeni khulukhulu.

Usiza khulu ekulapheni amalwele oswiri, ngombana wenza ikholajeni yesikhumba sakho, begodu wenza nomzimba wakho kobanyana uthole i-ayoni edingakalako emzimbeni, begodu unikeza namasotja wakho womzimba amandla wokuthi aqhubeke alwe nezifo ezikhona emzimbeni.

Mahabhula, mapentjisi, mapiyeri, madribe nomrubreyi.

Yilamula , yigwava, mumengu, yipenapula neperegisi.

Kungathi nasele zidlulile iinkhukhulezi ngilindalinde bonyana kome, nasele komile ngithome ngiqalaqale iintjalo engazisusa ngiziberegise mhlambe ezingadleka, ezingakamotjheki khulu begodu-ke ngingazama begodu ukuthi ngizomise iintjalwezi engibona ngathi zisesererhe for ukudliwa.

Amabele nekoroyi akusizintjalo engingatjho bonyana zaziwa khulu begodu zaziwa babantu abanengi emamaketheni so kungaba ngiwo unobangela loyo bonyana zingathengwa. Okhunye-ke kungenziwa kukobanyana uzibiza malini, inani lemali olibizako lingaba ngunobangela nangabe liphezulu khulu, liyenza bonyana abantu bangafuni ukuzithenga. Okhunye ngingatjho bonyana nokuthi wena ubazisa njani abantu bonyana uthengisa amabele nekoroyi kuyafika lokho ebantwini na, uyayenza imikhangiso ezokwenza bonyana abantu bakwazi na bonyana wena uthengisa ikoroyi namabele.

Isiphila esimhlophe ngiso esithengwa khulu.

ISewula Afrika kusengenzeka bonyana ayizitjaleli yona ikoroyi ngobunengi ngombana abasibanengi abantu abaziko umberego wekoroyi begodi mhlambe ngenarhenethu le, ayikakabi ukufuneka, ukuberegiswa kangako. Kusengenzeka begodu bonyana akusiyisitjalo esaziwa khulu namkhana esikhangiswe khulu kufana njengeemphila, akusiyisitjalo esiberegiswa khulu esikhathini esinengi, yingakho mhlambe eSewula Afrika singatjalwa ngobunengi, akusibabantu abanengi abasifunako namtjhana abathengi abanengi abenza izinto abasifuni.

Awa, angiyazi ipuphu yesiphila esibomvu bonyana injani, azange khengiyibone eentolo.

Angarhwebelana ne-Japan namtjhana i-South Korea angatjhega begodu iinarha ezifana naboZimbabwe naboMalawi.

Awa, akusilo iqiniso. Bakhona abantu abangakeregi e-ZCC kodwana bayayidla ipuphu yamabele begodu nange-Gauteng, nangabe-ke indaba yokuthi idliwa babantu abakerega e-ZCC, nange-Gauteng bakhona abantu abakerega ngapha yeke kuyatjho bonyana abakerega e-ZCC, yeke kuyatjho bonyana ipuphu le, ingathengwa nangabantu abakerega e-ZCC abahlala khona eRhawutengha, nakhona ingathengeka kodwana ipuphu yamabele idliwa muntu ofuna ukuyidla nabanye abagulako bayayidla namkhana lokha bangakeregi-ke e-ZCC kodwana bayayidla.

Mhlamunye ungazama ukuthenga imbewu ekhambelana nesikhathi sonyaka loyo, kuyisikhathi sesomiso namkhana ungazama mhlambe wenze i-borehole ukuze ukwazi ukuba namanzi aneleko. Kulula begodu bonyana uzame indlela ezokwenza bonyana ulungiselele ihlabathakho for isikhathi esizokufika sokutjala. Kubalulekile begodu bonyana utjale ngeenkhathi lapho sele izulu lilinengi.

Iye, ukudla kunemali begodu kuletha amatjhuguluko emnothweni.

Nakufanele uthengisela iintolo ezikulu, ngaphambi kobana uthengise kumele uthome uyokubuzisisa lapho bonyana zimphepha ziphi abazifunako begodu kubalulekile bonyana nawuyokuthengisa ukube izinto zakho zihloliwe qangi bonyana zirerhe na. Kubalulekile begodu ube nemphepha zokubonisa bonyana umthengisi orejistileko, kubalulekile-ke begodu bonyana ukhangise-ke iintjalo zakho eentolweni ezikulu, ufake nakumathendara bazokghona ukukuthatha.

Imbewu yelamune ungayifumana ngaphakathi kwelamune esele livuthiwe namkhana ungazama ukutjhega, ukuhlolisisa abantu abawathengisako uwathenge kibo, imbewu leyo uyithenge kibo.

Ungatjhega ikhamphani ebizwa bonyana yi-Evergreen nanyana ungahlolisisa abantu abaseduze nawe abatjalako bonyana angekhe bakghona ukuthi bakunikele na, iinthraga ozabe uzitlhoga ngesikhatheso na.

Uyasutha yazi, ungasidla emini uthome ukulamba ngemva kwamadina nanyana uyakghona ukuthi usidle ekuseni isiphila, uvuke ngaso, ulambe lokha emini ekulu kodwana khona uyasutha nawudle isiphila, siyasuthisa rerhe.

Ama-avokhado akusiyinto efumaneka elula ngombana mincani imizi enayo begodu nakahlomileko ngemizini le, uthola bonyana akakahlomi ngobunengi.

Kungenzeka bonyana ezinye naziya esiparagweni, zona zange ziyiswe iinkomo zakho nanyana ukudla ezikutholako akunapilo kuhle nanyana-ke kuyenzeka bonyana zihlangana nekunzi ngesikhathi ekungasingiso kodwana mhlamunye ungatjhega or ungahlolisisa nabelusi endaweni eseduze nawe, bangakusiza.

Mina ngithi nanjenganje nasele ubona bonyana ufuna ukuhlaba, uthengise ungazihlaba uzithengise, akunamraro, kukhona abangazidla ngalesi isikhathi, nangabe aziphathisani ubulwelwe.

Ngithanda ukukholwa bonyana iinkomo lokhu ezikudlulileko, kuba yingozi enyameni yazo nemzimbeni wazo kodwana nasele sewuhlabile, inyama yakhona ayibi yingozi.

Nawukghonako ukuzivulela bonyana ziye eduze emmangweni, ungazivulela ziyokudla utjani bommango obusemmangweni, zingathembeli emabhaleni kwaphela.

Ukuhlaba ngekambiso yesintu kubangela igazi elinengi ngombana ngiyakholwa ukubonyana nawuhlabako ikomo le, iphuma igazi elinengi ngesikhathi ohlabe ngaso kodwana nawuhlabe ngesikhuwa, inyamakhona nawuqeda ukuyihlaba ikomo le ayinagazi elinengi kodwana ngesintu ibangela bonyana ikomo le ivuze igazi elinengi begodu kungenzeka bonyana kunomthambo owuhlabileko lapho ekomeni, owenza bonyana kube negazi elijamileko.

Iye, ngombana azikakhahlumezeki okutjho bona igazi lakhona alizokuphuma ngobunengi.

Ngingatjho bonyana ukuthi ihlatjwe ngubani sekuyikolelo, yikolelo esinayo thina emakhaya kodwana yona ayiyi ngokobanyana ihlatjwe ngubani kodwana iyangokuthi ihlatjwe njani ngendlela enjani.

Iye, kuqakathekile ngombana abathengi kungenzeka bafune ezahlukileko ende ngesikhathi bafuna lezo, omunye umthengi ufuna ukufika aqale kwaphela before ngaphambi kobanyana umkhombise so kubalulekile bonyana iinkomo zakhwezi nazihlukileko uyazi bonyana okay le le ngezokuzala, lezi ngezimunyisako kwaphela, lezi ngezenyama kwaphela.

KwaNdebele eMpumalanga ngilapha ebangazithenga khulu khona ngombana amasokana waKwaNdebele ngeMpumalanga, ngiwo esikhathini esinengi nakabuyako ahlaba iinkomo.

Esikhathini esinengi batjheja bonyana abathengi babo batlhoga ziphi khulu izimvu. Lokho-ke kwenza bonyana kube ngunobangela wokobanyana babe nezimvu ezifanako ngokombala nangomhlobo. Kwesinye-ke isikhathi kuya nangokobanyana zikhula njani izimvu zomhlobo loyo enarheni abakiyo nanyana emphakathini abakiyo. Ngakho-ke benzela bonyana bafuye izimvu ezifanako, kwesinye isikhathi-ke nokwenzela bonyana zingalahleki nabazimeregileko.

Awa, abanengi abahlali bemaplasini abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha, abanye begodu abe abazwisisi litho.

Bathenga amanzi namtjhana umasipala kesinye isikhathi-ke uyasilethela wona ngama-waterkan bonyana sibe nawo-ke. Yeke nasekawalethile bagcwalise iimbhada zabo bonyana bakwazi ukuba namanzi.

Bangenza isiqiniseko sokobanyana indawo abakiyo ineenthunzi isithunzi esifana njengesemithi namtjhana izindlu ezenza umthunzi. Kwenzeke begodu bonyana amanzi abanawo amakhazana amanzi abawaselako la amakhazana begodu asikuni.

Awa, abalimi beSewula Afrika abazuzi ngokulingana emnothweni welizwe leli, khulukhulu abantu abanzima abalimi babantu abanzima abazuzi ngobunengi ngombana akusibabantu ababonakalako eendaweni ezinengi kuzuza abamhlophe bebala elimhlophe. Abantu bobulili obuhlukahlukeneko nabo abazuzi kokufana ngombana abantu besilisa ngibo abazuza khulu ekulimeni kunabantu besifazane ngombana kusakholelwa kobanyana ngibo abantu besilisa bakwazi ukulima kunabantu besifazane.

Awa mamala, ngombana iinarha ezinengi ziinarha ezitlolisiweko amabhizinisi wakhona begodu zisemthethweni ende esikhathini esinengi iinlarha zithenga inyama efandisini. Yeke efandisini abakavumeleki abantu abangaka-rejistarwa.

Yenzelwe bonyana ingamotjheki msinya namkhana ingaboli msinya ingakho bayiphophisa, yenzelwe nokobanyana ihlale isikhathi, yenzelwe nokobanyana ingabungelelwa ziimpukani khulu.

Awa akukho engikusolako ngabo ngaphandle komnuko wakhona.

Kubangelwa kukobanyana abanalwazi lamagaliguni nemiciliba abantu abanengi abahlala eduzane nabo, ende iinkukhu kuyinto elula ukobanyana uyikhulise. Zitholakala ngobuduze begodu zitholakala ngobulula begodu ziyathengeka yingakho abantu abanengi-ke bakhetha ukufuya iinkukhu khulu.

Ukukhulisa iinkukhu kudinga bonyana ube nokudla kwakhona, begodu kuthatha isikhathi yeke yingakho inyama yakhona idura. Okhunye okubangela bonyana ibize kukobanyana iyinyama etholakala lula khulu begodu ifunwa ngabantu ngobunengi, kobanyana imakethe yekukhu yenyama yekukhu iyinengi khulu kunezinye iinyama kuyinyama abantu abakwazi ukuyithenga begodu abakghona ukuyithenga ngobunengi.

Iye, urhulumende nakangabasekela ngeemali bangazikhuthalela khulu ngombana lokho kungabakhuthaza ukuthi balime.

Bathandela kobanyana esikhathini esinengi iinkomo neembuzi ziyathengiswa. Ebantwini bemakhaya ukufuya iinkomo neembuzi benzela bonyana kube lula ukobanyana bathengise. Kuyinto enemali ebalethela imali khulukhulukazi ngesikhathini sakaNobayeni unyaka nonyaka. Emakhaya kuyafuneka bonyana kube nekomo ethengwako ngombana kuzoba neminyanya nakuwele ingoma ziyafuneka iinkomo, iimbuzi nazo ziyafuneka abantu nabafuna ukuphahla namkha benze iminyanya yesintu emakhaya.

Azitholakali, ngombana akunabantu mhlamunye ababonileko qangi bonyana kuneenhlahla zefuyo nanyana abantu bemakhayapha basengakabi nelwazi lokobana iinhlahlezi bangazistoka njani ukuze bazithengise. Yeke akubi lula bonyana zitholakale eendaweni zemakhaya.

Nangabe bamhlathululelile omunye umuntu bekalithenga iplaselo bonyana la ieplasi labogogo bethu, bavumelekile bonyana bangaya. Kodwana nangabe iplaseli alikathengiswa ngokungemthetho nalapho basavumelekile begodu vele bavumelekile bonyana bangaya emaplasinapha nangabe abogogo babo balele khona lapho.

Awa, esikhathini esinengi abantwana babasebenzi bemaplasini abayi eenkulisa baya emaplasini nabazali babo, bathoma isikolo sebafunda sebaya esikolweni kwa-Grade R nanyana kwa-one.

Ngemvu ungathengisa iwula yakhona nanyana wenze irhara, ngemvu ungakwazi bonyana uthengise inyama yakhona wenze imali.

Ungapheka ngawo umdoko amabele okukulokhu okwenza ukuthi umdoko wakhona ukuphe amandla, ungenza ngawo ipuphu begodu ayasiza khulu lokha nawupheka utjwala besintu upheka ngawo utjwala besintu amabele.

Bangabhadalwa ngelanga kodwana imali yakhona mhlamunye bayithole ngeveke. Bangabhadalwa nange-iri namkhana ngenyanga kuvumelekile nanyana kungukuphi kilokhu as long bona bavumelene nomuntu abamberegelako.

Esikhathini esinengi bayadinywa abomma amathuba wokulima.

Isiphila siberegiselwa ukwenza ipuphu, yeke nasele sesivuthiwe, bayasithatha benze ngaso ipuphu bathengise kungiyo indlela ekhulisa umnotho leyo. Bayakghona-ke begodu ukusisa kwamanye amazwe sithengwe nakhona. Ngaphandle kwepuphu-ke uyakghona ukusidla isiphila. Yeke lokho kuyawukhulisa umnotho, ngombana ngaphambi kobanyana usidle kufanele bonyana uyasithenga.

Ama-avokhado akasimanengi ngekhaya, endaweni yangekhaya ngombana mimizi embalwa enawo. Yeke akusilula bonyana ungafumana i-avokhado yekhaya.

Lokha iinlwana naziqeda ukudla ngaphambi kobanyana ziyokuvalelwa ngesibayeni zinande zisela khona ngemadamina, khulukazi lawo asemmangweni. Zisiza khulu eenlwaneni ngamanzi wokusela ziyawasiza, ezinye iinlwana zihlala ngaphakathi kwawo kodwana okukhulukazi ezinye zihlamba kiwo amadamu la, zingena ngaphakathi zihlambe khulukazi zisela khona iinlwana. Zisiza ngobanyana iinlwana zibe namanzi wokusela.

Awa, amakghono wokuhlinza akafundelwa, umuntu uyakwazi ukuhlinza angakayi eyunivesithi. Ubani nobani angahlinza, nakakgona ukuyelela kuhle bonyana kuhlinzwa njani, angahlinza.

Kufuze alawulwe mNyango wezabaSebenzi ngombana umnikazi weplasi uyokuqala yena isikhathi afuna abantwaba baberege ngaso. Kodwana umNyango wezabaSebenzi uzokwenza bonyana amalungelo wabantwaba angavayolethiwa.

Abantu beba izimvu bafuna ukuthengisa inyama yakhona nanyana uzakuthola bonyana mhlamunye bathole i-odara lamawula bafuna ukuyokuthatha amawula bathengise.